Ukuba neqiniso nokwethembeka kweziteshi nemidiya zendabuko kubalulekile ngoba kugqugquzela nabalaleli ukuthi bakwazi ukuthi bakholwe izinto ey'phuma khona. Ngalokho-ke kubalulekile ukuthi nazo lezi zinkundla zokuxhumana zikhulume iqiniso, zibeke iqiniso phambili njalo.

Kubalulekile ukuthi umlaleli umuzwe ukuthi uvo lakho luqhamukaphi kuqala ukuze nawe ukwazi ukumbhekela uvo lwakho lakhona ezokwazi ukuchaziseleka abone ngempela ukuthi uhlelo lolu olibekile alizile ngobubi lize ngokwakha ngoba mangabe kunalenkinga iyona ndlela yokuqala yokuthi ehlise umoya. Emva kwalokhe-ke sesingabona ukuthi iyiphi inqubekela phambili ukuze uhlelo lube ngcono.

Amadivayisi ahlakaniphile aze nentuthuko enkulu ngoba avuleleki iy'nhlangano ey'ningi zokuxhumana ney'ndawo ey'ningi ezikwazi ukuthi kukhulunywe, ngezinto ey'ningi iy'ndaba uyakwazi ukuzifundis'izinto, uyakwazi ukufunda ngezinto bungazazi konke futhi kula eduze akusamele ukuthi udlule ebantwini abaningi ukuthi ukwazi ukuthola ulwazi lanoma yini ofunuk'yazi.

Cha, ngangichazela ugogo. Gogo, umakhalekhukhwini wangalesiya sikhathi mawungakwazi ngisho ukulalela isiteshi ukhululeke, ngoba mawukuthi mhlawumbe uhlelo ulugejile, awusakwazi manje ukuthi sekomele ulubambe ngakusasa kanti manje usuyakwazi ukuthi uphinde ulithole kwama-podcast, ulithole kwipheji ukwazi ukuzilalelela. Kokunye futhi usungakwazi ngisho noma unqena ukuphuma embedeni uzihlalele ngoba mhlampe umzimba ubuhlungu uzibukele zona iy'nhlelo zakho la ocingweni lakho. Kuyasiza-ke lokhu gogo ngoba nathi mangabe sifuna ukuk'thinta sikubone siyakwazi ukuthi sikuthinte sibonane singagcini nje ngokuthi uzwe izwi.

Ubuxhwanguxhwangu bentatheli umele uburiphothe, uburiphotha kuyona leyo nkundla yokuxhumana okokuqala. Okwesibili, ukulandelisa ngeqiniso elikhombisa kona ukuthi lentatheli le yenz'ubuxhwanguxhwangu izona zinto ezingasizakala. Uphinde futhi uriphothe kuleyo nkundla yokuxhumana ukuze bakwazi ukuthi bam-block-e bamsuse kuleyo nkundla.

Njengomqaphi womculo ohlelweni lomsakazi kubalulekile ukuthi uwazi wonke ama-trend omculo zonk'iy'nhlobo zomculo ukuze wazi ukuthi imuphi ozowudlala ngasiphi isikhathi ohlelweni. Umculo okumele uwukhethe ngendlela yokuthi uhlelo luhamba kanjani, umculo wasekuqaleni kohlelo naphakathi kohlelo nasekugcinneni kohlelo uyahluka.

Amadivayisi ahlakaniphile njengoba esenobuhlakani bokwenziwa kakhulu. Kuningi esizokwazi ukwenza ebekuwomcabango nje ngisho nomobuk'cabanga obungakwazi wena ukuthi uzenzele usungakwazi ukutshela yona i-device kukwenzele yona. Iyona-ke into esizozuza ngayo lapho.

Kuningi osekushintshile amakhamera awasafani ushuthe mawushutha isithombe siphume sisihle, asenzokuningi manje i-inthanethi isiyangeneka awusadingi ngisho i-laptop ukuthi usebenze noma ikhompuyutha. Kuningi osekwenzakalile kulamadivayisi amasha mawubheka lak'dala ngoba lak'dala wawukwazi ukufona kuphela noma usendi-SMS wawungakwazi nokuthumel'mali kodwa manje usuyakwazi ukuthumelel'mali.

Umngani wathatha isinqumo sokuthi asebenzise inkundla yokuxhumana kunokuthi athumele umyalezo noma ashayele ucingo. Ngenxa yokuthi imvamisa sisuke sisey'ndleleni sisuke sikuzona leziy'nhlelo zokuxhumana okunokuthi sibekhona sikwazi ukuthatha iy'ngcingo noma siphendul'myalezo.